Ke rata ho leboha mokganni eo ke bileng le ena nakong ya leeto la ka le ho arolelana phihlello e ntle eo ke bileng le yona. Mokganni o ile a ntsamaisa ka tsela e hlomphehang, a netefatsa hore ke ikutlwa ke sireletsehile, A boloka koloi e hlwekile e hlwekile. Hape a ba mosa, ka ho qoqa hantle. Ho fumana tshebeletso ekang ena ho etsa hore ke tswele pele ho tshepa company ya lona, mme ke tshepa hore mokganni enwa o ka ananelwa ka mosebetsi o motle oo a o etsang. Ke a leboha.

Theko ya mafura a koloi e dula e fetoha ka mabaka a fapaneng jwalo ka phapanyetsano ya tjhelete. Theko ya oli lefatsheng, le makgetho a mmuso. Ha theko e phahama e ama batho ba bangata hobane mafura ke karolo e kgolo ya ditshitshinyeho tsa letsatsi le letsatsi. Mekgwa ya ho boloka tjhelete ha mafura a nyoloha. Sa pele, hore rera maeto ka bohlale. Sa bobedi, ho sebedisa koloi ka mokgwa o nepahetseng. Sa boraro, ho sebedisa dipalamang tsa setjhaba kapa ho kena lift club. Sa bone, ho fumana mafura ka theko e ntle ka di ka di-App tse bontshang theko ya mafura.